I-Wi-Fi ngiyisebenzisela ukuthola umsebenzi online. Umsebenzi wokusebenzela endlini noma wona ama-survey lawa engiwenzayo noma ingane, ngoba ifundela endlini, i-home schooling. So, iyona Wi-Fi engiy'dingayo ukuthi ingisize ukuthi ingabi ukuthi imali eningi iphelela kwidatha. Ubuy'thenga nje kanye ngemanti, uyazi ukuthi uyovala imanti yonke, konke okumele ukwenze kuyakhavarapha. Okufana wama-online schooling, ukhona nomsebenzi wa-online. Nakho konke, i-social media wonke, iy'ndaba ngiy'bukela online, konke nje.

Uma ngingaba yingxenye yokwarediyo, ngibe prezentha yakhona. Engingaba nawo ingaba imisebenzi, ingaba . Kungaba yilo, ezemfundo, ikakhulukazi ngoba izosiza laba abahleli bangayenzi lutho. Izosiza ngokunciphisa i-crime, nciphe i-crime izosiza ngokuthi intsha ibe nekusasa eliqhakazile ngokuthi sivuwavulele amathuba wemisebenzi nabo abe yingxenya wayo, ukuthi akhulume isayidi lawo, sazi ngabo kangcono.

Yebo, ngibona kuwumqondo omuhle, ukuthi kube nama Q and A's kwamaciko ingoba kukhona imibuzo esinawo thina intsha esingafisa ukuwazi. Ukuthi bafika fika kanjani khona izinto esifisa ukuzazi, ngoba bakhona esebasihambele phambili, bakhona khona. So, imibuzo esingayibuza iyona mibuzo engasisiza ukuthi sithole iy'mpendulo Ingoba nathi sisaqhubeka ngempilo, nathi sisancenga impilo. Kodwa asebayaziyo sibuze kubo yibona abazoba ney'mpendulo ey'zobe zi-right for thina ey'zodinga ukuthi sizazi noma sizizwe. Ukuthi zisiduduze noma zisithuthukise lapho ezikhona khona.

Umsakazo usiza ngabantu obadingayo phecelezi i-target audience yakho, ingoba kukhona abantu abalalele umsakazo ukuze bathole imininingwane ezodingeka for umsebenzi ozobe ikhona. Uthole ukuthi loyo muntu loyo unayo yonke iy'tifiketi abay'dingayo for lowo msebenzi loyo. Ereydweni uyakhona ukuthi uthole lowo muntu loyo ozoba ifithi for lowo msebenzi loyo.

So, ngoba ngoba i-online purchasing isisiza ngokuthi ungathenga izinto uhleli endlini. Datha lami ebengilithenga ngilithenga ngidayela nje iy'namba thizeni ngihleli endlini. Noma uyenze'ukuthi iy'phinda phinde yona ube ne-airtime ukuthi noma ngabe seliphelile idatha, lona liy'phinda phinde ngokuy'thenga, ngoba bese liphelile liy'thenge futhi kanjalo. Kimi sengenze kwaba lula kanjalo ukuthi ngiyenze ukuthi i-pin every month, ngelanga elinje bekuphela leli engilithengile ikwazi ukuthi yona Iy'thenge ukuthi ngihlezi ngibe ne-airtime. Ukuthi uzokhona ukuthi iy'thathe bese ngiqhubeke ngibe nele datha leli engihlezi ngilisebenzisa ngemanti.

Ngoba okuningi siyakhona ukukwenza sihlezi emakhaya. Okuzodingeka ukuthi uyenza ubheka imiyayeli yokukhansela, futhi uqinisekise ukuthi azikho ezinye izindleko. Uma kudingeka xhumana nokwesekwa kwamakhasimende ukuze uthole usizo. Lokho ungakwenza noma yinini, lokho kwenza impilo ibe lula. Akudingeki ukuthi uye lapho, ingoba ungakwenza konke uhlele nje.

Isathelayithi TV, inikezana ngeziteshi eziningi zezemidlalo, okuhlanganisa nezinketho zephrimiyamu, kodwa iza nezindleko eziphakeme. So, itholakala ezweni lonke kodwa idinga isihlo. Ukusakazwa kwe-OTA kumahhala noma kubiza imali encane. Kunikeza ukufinyelela ekusakazweni kwezomdlalo wasendaweni nezwe.